Mme wa ka kapa ntate wa ka batho e sale ba fihla mona ka hora ya bosupa le hona tjena ntse ba eme. Ke kopa o etse bonnete ba hore ha sebetseha hobane re emetse lona mona.

Ntho ya pele e leng hore o tlameha a etse ke hore a etse bonnete ba hore onwa dipidisi tsa di fuweng, sa bobedi se ka se etsang ke hore a etse bonnete ba hore ha kene tabeng tsa thobalano, sa boraro ke hore a etse hore madi a hae asa kopana le motho a nang le eng yone HIV.

Ha nka e bona e etsahala ntho eo ke tla be ke sa ikutlwe hantle ho hang hobane batsofe ke batho ba leng hore ba tlameha hore hlomphiwa hore matsatsi a rona a tsebe ho tswela pele. Ntho ya bobedi e nka e jwetsang motho eo ke hore a hlokomele motsofe ao leng hore o tlametse a mo hlokomele hobane motsofe eo ke yena mo hlokometseng ha ntsa le monyane.

Batho ba qetella ba sa thuswe hantle hobane ha ho sebediswe di-record tsa bakudi ka computer mme sena se etsa hore ho potlakisa ha bakopi se etsa hore pampiri di eketsehe mme ha se thuse ha se thuse basebetsi ho arolelana tlhahisoleseding ka potlako mme hee se se tlamehileng se etsuwe ke hore ho sebediswe mekgwa wa ho kgetha bakudi ka potlako ebe sena se tla thusa ho qala ka dinyewe tse potlakileng le ho potlakisa tshebetso ya tlhokomelo wa bona tsena kaofela ha di ka . Di tla thusa hore bakudi ba thuswa ka pelenyana hobane melao ena ha eya kenywa tseleng hore e sebediswe ke mokgona, batho ba emang nako e telele ditleliniking.

Mo ke dulang teng. Mahae a maqheku a teng, empa a holenyana a hloka hore o tsamaye ka koloi hobane a hole le heso ke di-kilometer-a tse bohlano ha ke e nahana hantle.

Ntho e ke e tsebang ka mahaeng a maqheku ke hore ho hantle batho ba teng ba hantle ho ya phedisanwa, empa ho hantle haebe o dula mo ebe o kgutlela hae ha letsatsi le tjhaba hobane ka tsela e nna ke e tsebang hobane ke tseba motho e leng hore o etsa ntho e ke e buang hona tjena, ka mokgwa a buileng ka teng. O itse ha ba je hantle moo ho jewa ka nako mme haeba o fosa nako, ha o tlo ja, o tla tlameha ho emela letsatsi le tlang. Jwale he, ke yona fela tletlebo e kenang le yone ntle ntlheng ya ho dula moo.

Nna ke kgetha ho ya sepetleleng kapa ngakeng ya poraefete hobane ba thusa ka pele ka ha e se batho ba bangata ba e leng hore ba kgona hore ba patalle nako ya ho ya moo le hore ba hlahlojwe hantle.

Nkeke ka jwetswa hore ke phele jwang ke social media kapa ke maemo a social media hobane ke batla ho iphelela ka tsela e leng ya ka. Haeba ke tla hloka dikeletso, ke tla nka dikeletso motho e ke mo tshepang.

Ditleliniki di ka tjhentjhuwa ka ho hira le ho kwetlisa basebeletsi ba bangata ba bophelo bo botle hobane sena se tla fokotsa mokoloko ya ho ema le ho ntlafatsa tlhokomelo ya bakudi.

Moo ke sebetsang teng, di teng ditsela tse loketseng batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola. E, ba teng batho ba e hirilweng ka bongata hobane di teng ditsela tse leng hore ba ka di sebedisa.

Ha o le motenya ho etsahala hore o be le mafura a mangata hobane o ka kula, o bo hlokofala. Se seng se ka etsahala ke hore o ka itumela ha o re o ya matha.

Ntho e etsang hore ba qetelletse ba kula, ke hore ha ba je hantle ha ba fihla mono, dijo tse ba jang ha di hantle. Ebile o ka thola hore ka nako tse ding ba fuwa dijo tse leng hore ha di a lekanela mmele wa bone. Se seng hape ke hore ba ya ka maria, mme maria hwa bata.

Ee, ke ya dumela hore yona e hlile e thibela HIV empa hee hae bolele hore o sa sebedisa dikgohlopo.

Ntho e tlo etsahala hake qeta ho ba omanya. Ke tlo tla ke founa hape, kapa ke founele sepetlele se seng ke utlwe hore na bone ho etsahala jwang ka bona. Ha nka pallwa ho etsa jwalo ke teng mo eleng hore hee ke tla bona hore ke tsamaya ka koloi e feng kapa ke tla kopa founela motho o mong a tlo nthusa hore re tlose kotsi ena tseleng, hobane ke ya tseba di-ambulance tsa South Africa, kapa e re ke re South Africa ka bophara le mmuso wa teng haona thuso.

Seabo sa ka ke hore ke tla be ke thibela bo mme ba bangata hore ba se ke ba ba le bana, haholoholo ntse ba le banyane le teng hee dintle tsa dithibeleng pelehi ke hore di thibela bana di thibela ntho tse ngata. Ditlamorao tsa teng ke hore ha o ka qetella o di sebedisa haholo, o ka qetelletse o sa kgona ho ba le bana.

Ntho e monate ka hoba monna Africa Borwa mona ke hore ba fumana ntho e bitswang paternal leave mo eleng hore monna o fuwa matsatsi a mashome mosebetsing hore a tsebe hore le hlokomela lesea la hae le qetang ho hlaya. E ngwe hape ke tabeng ya thuto. Thuto ke mahala Afrika Borwa ntho e leng hore ha se mahala naheng tse ding le menyetla e meng e mengata.

Motseng wa heso ditshebeletso tse tshehetsang batho ba nang le bokowa ha dingata, mme boholo ba tsona di tswang mmusong. O ka ba thata ho di fumana hobane hase bohle ba tsebang hore ba ka di fumana kae kapa ba buisana le mang. Jwalo ka motho ka mong ke dumela hore nka etsa phapang ha nka ho ithuta pele ka ditshebeletso tse teng, ebe ke arolelana tsebo eo le ba hlokang thuso hape nka thusa motho ya nang le bokowa ka ho mo fa dipalangwang mo thusa ho tlatsa ditokomane kapa ho mo emela le ho mo emela ha ho hlokahala.

Di thusa ntlheng ya ho boloka nako le hore dintho di etsahala ka pelenyana.

Bonneteng tjhe, hobane banna ba na le mathata a mangata, e leng hore ha nkellwe hloohong ke setjhaba ka bophara, empa letsoho le le bo tjena. Le ya thusa hobane le ya bontsha hore hona le batho ba bang ba ntse ba kgathalla banna.

Ntate ena ha bue ntho e utlwahalang hobane tjhelete ya malapa a batswalle le bana ha se ya hae, a ke ke a itshepisa tjhelete e seng ya hae le haebe o hodisitse ba itseng ho tswa mo kapa o thusitse hore ba be le tjhelete kapa eng a ke ke a itshepisa tjhelete tsa batho tlameha a itjhebelletse a ipolokeke seo a nang le sona.

Dumelang jwalo ka mosebeletsi wa bophelo bo botle. Ke rata ho buisana le lona ka mefuta e meng ya kankere e atileng setjhabeng sa rona ena kenyeletsa kankere ya letswele, kankere a popelo kankere, kankere senya, kankere ya matshwafo. Bongata ba tsona bo a phekoleha ena ha bo ka pele, ka lebaka leo, holeng bohlokwa hore batho ba e dipatlisisong le dihlahlobo tsa bophelo kgafetsa. Hlokomelang matshwao a kang ho ruruha ha ho se bohloko ho ha madi o sa tlwaelang ho fokolang mmele ka potlako kapa ho kgohlola ho sa feleng, ha hona phethoho sa tlwaelehang mmeleng wa hao etela tleliniki kapa sepetlele.

Ke letsatsi la nineteen November hobane ke lona letsatsi le behilweng, ho keteka maphelo a banna le ho tsamaisa tlhokomediso ka mathata a bophelo a ba amang.

Ntho e nka mo jwetsang yona ke hore di thibelang pelehi tsa setso hona le possibility ya hore di ka lematsa mmele wa hao, empa tsa semanjemanje tsone di ile ditekong tse ngata ke dingaka le di-scientist. Ke mokgona re na le bonnete ba hore tsona di a sebetsa.